Batlhokatiro ba ka itemogela diphatsa tse di kgolo ka lebaka la ditlhotlhwa tsa data tse di kwa godimo ka gonne data e dirisiwa go batla tiro, go ikgolaganya le balelapa le go dirisa ditirelo tsa puso. Fa ba sena tshedimosetso ya data e e theko e molemo ba ka kgaolwa mo diphatseng tsa botshelo jwa segompieno, go akaretsa tshwaraganyo, dithuto le seriti sa botshelo.

Mo lefatsheng la segompieno le le ikopantsweng ka inthanete data ke selo se se botlhokwa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi e dirisiwa go tsaya tshedimosetso, go buisana le go dira ditiro tsa borai. Le fa ke sa reke data ka mokgwa wa batho ke kopangwa ka Microsoft ka sekgolo fa batho bone ba ka dirisa pre-paid, contract kgotsa unlimited plans go ya ka ditlhoko le ditshenyegelo tsa bone. Mofuta o mongwe le o mongwe wa data o na le melemo ya one, pre-paid e laola ditshenyegelo, contract e e fa boiketlo mme unlimited e siametse go dirisa thata. Go bo go le botlhokwa go akanyetsa lebelo, boleng, tshireletso le botlalo pele o dira tshweetso.

Go reka data ke karolo ya botlhokwa ya botshelo mo nakong ya segompieno mme go tlhokega tlhaloganyo e e nonofileng pele o dira tshweetso. Motho o tshwanetse a lebelele tlhwatlhwa ya data ka GB, go bapisa ditirelo tsa batsamaisi ba inthanete, le go tlhopha plan e e tshwanetseng botshelo jwa gagwe. Pre-paid e fa taolo ya ditshenyegelo, contract e tlisa boiketlo le tshireletsego fa unlimited e siametse bao ba dirisang inthanete ka metlha. Go botlhokwa gape go akanyetsa gore a data e ka gapelediwa fa e sa dirisiwe le gore a se tirelo se se na le tshegetso e e nang le botswerere?

Fa o batla data ya di-gig e e itumedisang e o ka e dirisang kgwedi yotlhe, o tshwanetse go akanyetsa mokgwa wa gago wa tiriso ya inthanete. Fa o dirisa streaming, researching kgotsa browsing ka metlha, masome a mabedi a di-gig kgotsa go feta a ka go lekana sentle. Batho ba le bantsi ba tsenya data ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ba kgone go e laolwa sentle mo kgweding yotlhe mme fa o na le di-programm tse di simololang mo gare ga kgwedi jaaka moputso ka letsatsi la lesome tlhano go ka nna molemo go tsenya data ka letsatsi leo.

Thekenoloji ya five G e tlile go fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka mogala ka go oketsa lebelo la data, go fokotsa go diega ga tshedimosetso le go kgona go kopanya didiriswa tse dintsi ka nako e le nngwe. Madirelo a botsogo, thuto, temo le dipalangwa a tla bona diphetogo tse kgolo ka ntlha ya ditirelo tsa remote, di-drone, AR kgotsa VR le dikoloi tse di dirang. Ditšhono tse dišwa di akaretsa ditiro mo dithekenolojing, kgwebo ya data le go tokafatsa phitlhelelo ya inthanete mo mafelong a a sa golaganang sentle, ka jalo five G e ka thusa ditlhopha tse dintsi go tsenelela botshelo jwa sejwalejwale.

Tsala ya me, pele o ka tsena mo internet o tshwanetse go reka airtime, o ka e bona ko shop-ong kgotsa wa e reka ka App ya banka. Fa o setse o na le airtime, o dirisa star one three five hash, fa o dirisa Vodacom mme o tlhophe buy data, kgetha data bundle e e siametseng madi a o nang le one sekai lekgolo MB ya letsatsi le lengwe. Fa o fetsa go reka, o tla bona SMS e e netefatsang gore data e tsentswe, jaanong o ka bula WhatsApp, Facebook le Google go bua le ba losika le ditsala ke moo go jalo fela.